Dumelang. Ke tlile mona ka taba ya boshodu bo boholo bo etsahalang dipolasing ba dipudi. Mme ke nahana ho molemong wa rona hore dipudi ha di tswa hoseng di baduwe, le ha di kgutla mantsibuya di baduwe. Bonyane hoseng ha di tswa re tsebe hore na ke palo e kae ya dipudi tse ileng naheng? Le mantsibuya ha di kgutla di badume. Palo ya teng ha eba e ntse e tshwana le ya hoseng di ntse di bolokehile. Hape re hireng batho beo e leng hore ba tlatla ba re shebella tsona bosiu ha re robetse. Mme re kopaneng le dipolasi tsena tse haufinyana, re kopanyeng matsoho re ba patale hore ba re shebele tsona bosiu ha re robetse.

Bohlokwa ba hore basebetsi ba phomole a beke ke hore mosebetsi oo ba o etsang ke mosebetsi o boima, o hlokang bana le matla, ba ntlafetse, dikelello tsa bona di ntjhafetse botjha. Jwale ho bohlokwa haholo hore ba phomole hore ha ba kgutlela mosebetsing, ba kgutle bana le matla. Dikelello di ntjhafetse, matla a bona a ntjhafetse botjha.

Dumela Sebelebele. Mona o bua le Lerato. Bakeng sa hao sa hore phoofolo ya hao e sign-unwe, o lokela ho etsa application-e ho arts and agriculture moo ba tlatlang ba o fa letshwao le tla beng le tshwanetse phoofolo ya hao. Mme hoo, ho ka nka beke le matsatsi hore o fumane letshwao la hao. Mme ba tlatla ba kgutlela ho wena hape botjha, ba o fe letshwao la hao le nang le dinomoro tse tharo tseo e leng hore ka tsona ke tsona tseo o tla tshwaya phoofolo ya hao ka yona. Mme o tlabe o fumane letshwao leo ho hlaheng ho bona ba agriculture and arts.

Boemo ba lehodimo bo sitisa haholo ha o tla ho tsa temo. Mme hore o fete mathateng a tsa lehodimo, ho bohlokwa hore o etse dijalo tsa hao ka nako. Ho reng? Ha boemo ba lehodimo bo fetoha, ebe dijalo tsa hao di ba ntle. Ka mantswe a mang, o jala ka nako, o nolofatsa mobu ka nako, o kenya manyolo. E re pula ha e na peo e be e se e le mobung. Nako eo pula e nang ka yona, peo ya hola hobane o no so o entse jwang? Oe kentse mobung.

Ke le bitseditse mona hobane ke bone hore le bohlale haholo ebile le ikemiseditse ka mosebetsi wa lona. Mme ke nahana ho ka ba molemo bakeng sa lona hore le ka kgutlela sekolong la lo matlafatsa tsebo ya lona ka tsena tsa temo. La matlafatsa dikelello tsa lona, mme le fumane le ditifikeiti tseo ka tsona di ka le bulelang mamati a mang a bophelo hobane kannete mosebetsi wa lona o wa kgahlisa ebile o motle. Ke leboha haholo, mme ha jwale hee ke le kgothaletsa hore le kgutlele sekolong. Hoo ho ka le etsa hore le be bo ratemo ba kamoso kapa le be le dipolasi tseo e leng tsa lona nakong e tlang.

Dumelang bahlomphehi. Ke a utlwa hore dipampiri tsa ka ha di a fella. Mme ha jwale ke tlo le sendela email-e eo ka yona e tla tlisang dipampiri tseo e leng hore di salletse morao hore le lokolle lorry ya ka. Ha se ka bomo, kapa ka maikemisetso. Tshwarelo re kopa tshwarelo haholo ka phoso eo e etsahetseng. Mme ke tla email-a dipampiri tsohle tse hlokahalang le lokolle lorry. Re a leboha.

Dumelang batho ba hae. Re a bona di flat-eng mona mo re dulang teng ho na le batho ba iketseditseng dirapa ka hodima di-flat-e tsa bona. Hona ke mohopolo o motle o ba o entseng. Jwale ho bohlokwa haholo hore motho le motho a be le serapa sa hae ka hodima flat-e ya hae ho fokotsa tshitiso ya dintho tse ngata tse leng hore di a etsahala mona di-flat-eng. Jwale hee, ho bohlokwa haholo hore motho le motho a iketsetse serapa ka hodima flat-e ya hae moo e leng hore o tla kgona ho hlokomela dintho tsohle tsa hae ka nako. Re a leboha.

Ho na le mekga eo re tlamehang ho e latela jwalo ka bo rapolasi le basebetsi ba rona. Mme ho na le dikonteraka tseo e leng hore jwalo ka rapolasi ke tlameha ke sign-ise mosebeletsi wa ka hore mosebetsi wa ka le yena o tsebe ho hlaka. Ramosebetsi a tsebe hore na mosebetsi wa hae polasing ke o fe? Le mosebeletsi a sebeletsang rapolasi o tlameha a tsebe seo a tlamehang ho se etsa hore na nke se feng? Mme konteraka eo ha e se e sign-unwe, hono ho tlo etsa mosebetsi o be bobebe, o be bonolo le hore o phethahale ka nako.

Nna polasing ya ka hore ke be le metsi, nka di etsa ntho e bitswang eo ka yona e leng hore metsi a dula a le teng polasing. Hape nka reka ditanka tse kgolo tsena tse bitswang jojo, re di fepele metsi ka mono hore mohlang metsi a sokodisang polasing ebe re dula re ntse re na le metsi ka dinako tsohle.

A ka bokella mobu o mongata sebakeng se le seng, ao etsa dintho tse kang ditutubulu hore o se ke wa tsamaya. Le hore o se ke wa fefolwa le ke moya le metsi wa tsamaya le ha pula e na. Empa o kgine ha o fitlha moo, ka mantswe a mang ao etse ditutubulu tse pedi, tse tharo jwalo-jwalo.

Ee, ba ka fumana meroho o motle, o motala, o nonneng. Hape ba ka fumana le ditholwana tse butswitseng, tse monate naheng moo e leng hore ho tlabe ho lemetswe teng hore dijalo di jalwe, mme di mele, di be ntle.

Mathata ao ba shebaneng le ona ke hore dijalo tsa bona ha ba jetse, di na le hore di tshelele ka nqeng e nngwe ka moo e leng hore ha di a tlameha hore di tshelele ka teng. Le diphoofolo tsa bona di a tshela, di ya naheng tse ding. Jwale ho bohlokwa hore ha ba jala, ba lema, ba tlameha ba leme ho ya ka karolwana ya naha eo e leng hore rapolasi o na le yona.

Sebaka seo ke dulang ho sona se ka tshwanelwa ke dijalo tse kang moroho, mokopu, tamati le dihwete. Mme ho dula re di hlokometse ka mehla. Dijalong re tshela manyolo hore mobu o dule o le motle ebile o ntjhafetse. Hape re dula re di nosetsa tsatsi le leng le le leng di fumane metsi le manyolo hore dijalo di dule di le ntle.

Dumela Ntate Sebelebele, mona o bua le Nthabiseng. Ke founa mabapi le taba ya ho busetswa ha lefatshe wa kopo e neng e entsuwe ke ba heso. Maemo ao re dulang ho ona ha se maemo a matle a kgahlisang. Re dula mekhukhung, re hlophuwa ke ditweba, ha ho na metsi, ha ho na le motlakase. Jwale ntate re kopa ka boikokobetso hore re kopa le re busetse lefatshe.

Hona ha se mohopolo o motle haholo. Diphoofolo tse hlaha di lokela ho dula di le ding naheng. Ha di a tlameha ho ba seemong se tshwanang le sa diphoofolo tsa polasing hobane di ka tsoha di re senyeditse diphoofolo tsa rona tsa polasing.